Ke nagana ha go ka tsenyiwa selo sa gore ba bereki ba rutiwe ka ditso tse di farologaneng, dipuo le gore di bereka jang ditso tseo go ka nna bonolo, ebile badiri mmogo ha nkitla ba nna le dikgwetlho. Ba tla kgona go itse gore MaVenda ba ja eng, ha ba tshwanela go dira eng, ebile ba tla kgona le go tlhaloganya dilo tse ba di dirang tsa bone tsa setso, jaaka bo diaparo tsa bone, dijo tsa bone, le tse dingwe. Seo se dira gore o ba nne le tshedimosetso e ntsi ka di, tsedingwe tsa ditso, mme ga nkitla ba nna le selo sa go atlholana.

setso di na le boleng, ebile di bontsha history ka gore go tlabo go berekisiwa dilo tsa kgale kgotsa dilo tsa, tsene di dirisiwa pele-pele, jaaka letlalo la diphologolo tsa tlhaga, tse di tlhaga, ebile e le gore letlalo leo le sutlhiwe kgotsa le diriwe gore lefeleletse le bonolo gore le ka kgona go nna seaparo. Ditsela tseo kgotsa mekgwa e berekisitsweng ke ya bogologolo, ga go berekisiwe metšhini e ya se segompieno gore letlalo le sutlhiwe ya . Seo se bontsha gore history, e history e ntse e le teng, ebile history ga e kitla e swa ya setso seo, go raya gore ntse ba tshwere moetlo le setso sa kgale sa go berekisa dilo tsa kgale.

Ditso ha di tshwane ebile le tshwane, dijo tsa bone ga di tshwane, ebile le ka mokgwa o dirang dilo ka teng ga go tshwane. Jaanong phitlho kgotsa ntsho, ka ntsho dira dilo tse di sa tshwaneng, ka gore go go latela setso le ka mokgwa o ba dirang dilo ka , ka tsone, ka gone jaanong ke one mokgwa.

Tsa setso, ke dijo tse di supetsang, gore di supetsa, di bontsha tlhompo ka gore batho ba kgale ba bogologolo ba ne ba na le tlhompo e ntsi e tona, ebile ba ja dijo tse e le goreng ha di tshwane le tsa gompieno, dijo tsa teng ene ele tse di pure kgotsa tse di raw, tse di sa tsengwang dilo-dilo jaaka tse tsa segompieno. Jaanong, ha ba ja dijo tseo, ba utlwa sentle gore ba ntse ba ja, ba ja dijo tse di nang le matute ebile ba bontsha le gore ke batho ba ba tshwereng setso. Di thusa ka gore ke eng, di boloka ngwao ka gore ke dingwe tsa, di diriwa bogologolo. Yanong ba di tsweletsa, ha badiri dilo ka sešwa, ba di dira ka segologolo. Selo se se tiisa ngwao ebile se boloka ngwao.

tse ke di ratang thata ke merogo, , gemere ka gore di monate, di matute, ha di kgone gore di ka, dina le dikotla , ka gore batho ba bogologolo ba ne ba rata dikotla. Dijo tse di nang le dikotla, ebile di na le melemo, ha go tliwa mo botshelong jwa motho.

ditso ha di tshwane jaaka ke buile, ebile batho ba bogologolo ba ne ba dumela gore monna ke tlhogo ya lelapa. Se se raya gore monna ke ene moeteledipele. Jaanong, tshwanetse batho ba lemoge gore metlha e fetogile, dilo di diriwa bogologolo ga nkitla di diriwa mo nakong ya ga jaanong, ka gore dilo di fetogile jaaka ke buile. Jaanong, go tshwanetse gore go buisanweng , kgotsa go go, kgotsa go bontshanwe gore le batho ba bomme ba ntse ba na le bokgoni jwa gore ba ka etele ditšhaba kgotsa setšhaba pele, ka gore le bone ba ntse ba kgona go bua, go dira eng jaaka borre ba kgona, le bone ba ntse ba tlhoka go tlhompiwa, go ratiwa, le go tlotliwa jaaka borre , ebile ba tlhompiwa ebile ba ratiwa.

Moaparo wa setso sa ko a nyetsweng teng gore a bontshe tlhompo .

Nama ya braai e dirwa ka go e gadika mo molelong, kwa ntle ha o fetsa tshasa ka di-spice.

Kgang ya lobola kgotsa ya yone magadi e telele ka gore , gore ngwana a godisiwe ke maikarabelo a bone, ha se maikarabelo a ko go bo rre. Ebile ba ko ga bo rre le bone tshwanetse ba ntshetswe magadi ka gore le bone ba dirile se se tshwanang le se ba ko bogading ba ga , le ba ko gabo ngwanyana ba se dirileng, go mo tsenya sekolo, go mo godisa, go mo dirang, . Jaanong yone e batla ele, e se fair, ha ya, ha e sentle ha e tla mo letlhakoreng la bo rre because le bone ngwana wa bone ba mo ikgodisetsa, ba mo tsentse di sekolo.

Ubuntu ke botho. Ba e bua ka puo ya isiZulu kgotsa ke isiXhosa, goraya gore go tshwanetse gonne le botho, go ratanwe, go utlwanwe, go dulwe ka kagiso, go sena dintwa.